Into emandi ngeWaterfront zinintsi iindawo onowuza onokuya kuzo njengelwandle, iindawo zokutya, iindawo zodlala nezinye iindawo onokuya kuzo njengeevenkile zempahla nezinto zesiNtu. Ezinye iinto into, ezinye iinto ezimandi ngeWaterfront ziindawo njengezindlu eziseKapa. Ndingathi mna abavakashi baphesheya into emandi ngoza eWaterfront, zinintsi izinto onozenza ngemini enye phaa eWaterfront.

Izizathu enokuthi uba kungcono ukuhamba le nqwelomoya ukuthi akukho trafikhi enintsi emoyeni and kuyakhawuleza ukuhamba nenqwelomoya, uyakhawuleza ukufika endaweni obheka kuyo. And okanye kuyafikeleleka ukuhamba ngenqwelomoya and ukuhamba ngebhasi zinintsi iingozi ezinokwenzeka apha endleleni kawubheka kuloo ndawo usiya khona and ungalibaziseka ngetrafikhi elapha endleleni. Ezinye iibhasi azikho mthethweni okanye ezinye iibhasi sezisuka ubasezingozini, sesona zizathu endithi ndinganqweneleleka ukuhamba ngenqwelomoya.

Ndingathi irenki zeeteksi zidlala indima enkulu kakhulu ukuba abanye abantu abanazimoto and ke ngoku bathembele kwiiteksi zaserenkini kakhulu. Into onothi mna ibayingxaki for oosomatekisi ukuba abanye abantu abazikhwelayo ezi teksi ezirenkini abanayo indlela yowuthetha nabanye abantu eziteksini futhi bayabagezela oosomateksi, which is ke ngoku yenza iingxaki .

Ndingathi isizathu abantu abaphesheya bayithanda kakhulu iRobben Island ukuba yayiyindawo yayilahla utata wethu uNelson Mandela ngexesha waye ebanjwe ngalo for laa twenty-seven years. So abanye abantu baphesheya baze baze kulaa ndawo okanye baye kulaa ndawo kuba bafuna ukwazi wayephila njani for laa minyaka mingaka kulaa ndawo.

Ewe, ndakhe ndachaphazela yaseMzantsi Afrika zeeteksi. Andikhumbuli kakuhle, kwakukho i-strike and ke ngoku kulaa ndawo ndandiphangela kuyo kwakunyanzelekile siphangelile, and ke ngoku kwakukho i-strike. So yachaphazela kakhulu and kwakunyanzelekile ke ngoku ndihambe ngeenyawo ukuba iiteksi zazingahambi ngelaa xesha. And nangoku futhi ikhona zeeteksi.

Ndingathi indlela yokuchutha zalapha eMzantsi eMzantsi Afrika zeeteksi yinto yokuthatha iiteksi zabantu xa usomatekisi phepha yaloo teksi okanye loo teksi ayikho sendleleni, ziyathathwa. And ibiyenze umehluko kakhulu nangona iphinde yaba yingxaki enkulu.

Ndingathi into emandi yokukhwela ibhayisikili kukuba uyazivocavoca, nakhona uyazinceda ukuzigcinela imali. Ukuba xa uqhuba imoto usiya emsebenzini iyakuchana because ngezinye ngezinye iinyanga, amafutha weemoto iyanyuka.